Ditumelano tsa setilo se se tsamayang ka maotoana, ka gonne bagolo ka bontsi ga ba na tsone mme ba di tlhoka.

Nna ke nagana gore ba tshwanetse go ya kwa bagolo ba tlhokomelwang teng ka gonne, ga ba nkitla ba jewa ke bodutu ka gonne tla ba na le dimmata tsa bone.

Ke gonne gore batsofe, ba tlhoka motho o ka mo tlhokomelang nako le nako a mo ise go ya go rota, a mo ise go ya go robala ba tlhoka motho o ka ba tlhokomelang.

Ke gore nou, ga go sa kgathalela sepe ebile fa ba bona motsofe ga ba sa kgathalela sepe.

Lelapa le setšhaba ga le ka tlhokomela batsofe ka gonne, ba ba godisitse batho bao.

Go na le ditiro tse bagolo ba yang ko go tsone go ya go dula teng, mme jaaka ba ya go dula teng ba tshwanetse gore ba tsamaye ka karata ya bone ya madi ka gonne, ba tlhokomelwa ka tšhelete yone eo.

Gore ba tseye batho ba dingaka ba tle go ba tsenya ba le bantsi gore ba tlhokomele batho ba batsofe ka gonne, ba tlhoka bone thata.

Ka gonne phenšene e e feleletsa e dira gore bašwa ba je tšhelete ya bagolo, bagolo ba sena sepe se ba ka se jang.

Ke gore motlhokomedi a e nne ene a kry-ang tšhelete ya pension go rekela mogolo sengwe se o se a se batlang.

Ka gonne mongwe le mongwe o batla tšhelete ya teng, ba sa naganele mogolo o ene a e tlhokang.

Thata thata mo Aforika Borwa ga o bobola thata o sa kgone go tsamaya o gona go kry-a pension, mme thata thata motho o tshwanetse a kry-e pension ke motho o o nang le sixty.

Jaaka nou di-ambulance di le teng bothata ke gore tshwanetse a nne le phone gonne a phone ga a batla go ya.

Thata thata nna ke ka solofela gore dingaka e nne bone ba ba etelang ko malapeng a bone ba ba thuse.

Sepetlele se kgakala, tleliniki e kgakala mme, dingaka tsa teng diboleu ka gonne, ba dira tiro ya bone go lebeletswe ebilane o setse o itlhobogile ka gore batla go thusa.

Ka gonne e tla be e thusitse e le thata ka gonne, ba bangwe ga ba na le madi a go ya ko tleliniking eo.

Flu thata ka gonne batho ba bobola thata ka flu.

Baagi ba amega thata ka gonne, moagi o feleletsa a tlhokafala a ntse a emetse gore a ye tleliniking, kgotsa ha ntsa tsamaya a ya tleliniking a wele teng fatshe fa a tlhokafala.

Ba amega thata ka gonne, tshwanetse ba tseye tšhelete ya bone ba reke melemo eo, mme o tshwanetse o tla be ba e kry-ile ko tleliniking.

Ka gonne go a tshwana o tla bo o ya tleliniking ga o tsena, ga o kgone go thusiwa kgotsa ga gona melemo.

Tsa go fitlhela ekare ke , o ikele fela ko sepetlele motlhomong ba ka o thusa.

Ka gonne go na le di-ambulance go o a thusagala matsapa ke gonne, ka lengwe la matsatsi di-ambulance ga e tle ka nako.

Ke gore ba ba fe melemo e mentsi ya go tokafatsa malwetsi ao.

Ke gore, bagolo ba je merogo e mentsi e ka mothusa mo mmeleng gore a sa tsenwa ke malwetsi a jalo.

Ka gonne rotlhe ra tshwana, goreng e ngwe e le botoka e ngwe se botoka ka 'ore re le batho ra tshwana.

Ke gore bagolo thata, ba lwantshe kgang eo gore batho batle mo matlong a bone go ba thusa.

Ke ka leboga ka gonne ko mafelelong, o feleletsa o thusegile.

Fa o itumela thata e a ema, ga o kwatile thata e a ema, ke gore tshwanetse o nne sentle fela.

Ka go ba isa counseling gore, ba buwe ka yone, ba e ntsha mo pelong, ba tswelele gape ka botshelo.

Go o a thusa e le tota go nna le di-ambulance ka gonne di a re thusa ga re di tlhoka.

Ka gonne mo toropong di-hospital ga di kgakala thata jalo jalo.

Mosola wa ambulance ke gore, o latele motho o mo thuse teng fela .

Ke gore nna ke ne ke ka solofela gore go nne le tsela ya di-ambulance dilo tse di tlhokagalang, tse di botlhokwa go thusa motho ka bonako gonne, mo go gongwe e be nna gore dikoloi di dintsi ga e kgone go feta.

Ke utlwa botlhoko ka gonne ga, ambulance e tla be e tlile phakela, ke tla be ke sa kgaola leoto leo.

Go na le dipilisi tsa teng tse o di jang phakela, motshegare le bosigo, ga o fetsa go ja.

Nnyaa ka gonne, ke tshwanelo ya gore go buiwe ke bolwetse jwa, HIV.

Gang ke ne ke le mo seemong se nka ikotlhaya thata ka gonne, gang ke ne ka feleletsa thulaganyo ya ka, nka be ke se mo seemong se.

Ka gonne, le nale kalafi thata ko tleliniking ka gonne, ba tlhola ba na le tsone metlha le metlha dipilisi.

Ga mmagwe a na a na le, yona mme a sa a nwe dipilisi tsa gage.

Ke gore a sa robala le motho wa monna a sa tsenya sekaušu.

Ka gonne, baimana ba bangwe ba latlhela bana mo di-toilet-e, ba bolaya bana ba bone.

Ke fa, gore mme a tle go le phakela a thusiwe go isi gonne lata.

Ka gonne mmuso o kare, ga ena tšhelete ya go patela dingaka tse dingwe.

Ke jaaka dijo, merogo le maungo le gore ba kry-e diaparo.

E ama batho bao thata ka gonne, batho ba feleletsa ba tshaba batho, ba tshaba le go ratana le motho ka gonne o tshaba go bidiwa kgotsana, a tshabe go dula ko gae ka gonne o tshaba go bidiwa. Ee nna ke nagana gore ntho e e siame ke gore batho boitshupo.

Ke tleleniki le thata thata ko bookelong ka gore ke bone ba nang le dipilisi tsa malwetsi a.